Urhulumente kaloku uyigxininisa le ndaba ngokuthi akafuni kwenzeke iingozi ezindleleni kwaye uzama ukusindisa iimpilo zabantu.

Ndithanda ukudibana neentlobo ngeentlobo zabantu ndakhe ubuhlobo kwaye ndifunde abantu. Okwesibini, ndithanda ukulumkisa abantu ndibasindise nakwizikrelemnqa kuba kaloku xa behamba ngeenyawo kulula ukuba ngamaxhoba ezikrelemnqa.

Abantu abaneemoto baye bachaphazeleke ngesizathu sokuba imali enintsi iye itshone ekugcwaliseni imoto ngamafutha ze kube nzima ke ngoku ukusebenzisa imali kwezinye izinto ezifana nokutya nempahla kuba kaloku kufuneka imali enintsi bayisebenzise kumafutha wemoto.

Ndiye ndililangazelele ukuba amavili wemoto agcwaliswe ze neefestile zemoto zicocwe umqhubi wemoto abenokwazi ubona kakuhle kwaye amavili wemoto xa athe agcwaliswa imoto iye ihambe kakuhle.

Ewe, ndayifumana imeko eyoyikisayo. Le teksi ndandiyikhwele yaqhawuka ii-brakes ze umqhubi wayo wohlulwa kuyilawula yayogilisa ithango lomnye umzi. Ndaziva ndisoyika kuba kaloku ndaphantse ndaphuncukana nobomi.

Ndifowuna nje nantsi ilori phambi kwam apha kuhola wendlela u-N one ibaleka ngesantya esiphezulu kunjalo nje igcwele ingcungcumele futhi izawukwenza ingozi ndicela nileqise msinyane ndiyinqande, enkosi.

Ezi mfazwe zibangelwa kukumonelana konooteksi bamonelana ngeendlela nemigaqo iiteksi zabo ezihamba kuyo ingulona unoteksi ufuna ukuba nemigaqo emininzi abe nokwazi ukwenza imali eninzi. Isisombululo salo mba kukuba umbutho ngamnye wonooteksi mawube nomgaqo omnye ozothi uhambe kuwo kungabikho teksi zomnye umbutho esizawuhamba kumgaqo weeteksi zomnye umbutho.

Into ebantsalela kwiilokishi yimbali eyayisenzeka kwiilokishi kaloku ngexesha lengcinezelo kulapho abantu abamnyama babexhaphazwa khona kwaye iilokishi ziveza ubuAfrika bethu.

Ndiye ndizive ndisoyika kuba kaloku oonoteksi bangabantu abanemikhono yekati kunjalo nje ndiye ndimisence bangakhuphelani imikhono yekati phakathi kwabantu badubulane ze konzakale abakhweli beeteksi.

Abakhweli beebhasi babangamaxhoba kaloku abafiki ngexesha emisebenzini. Okwesibini, bayanyanzeleka baphangele ngeenyawo. Okwesithathu, baba ngamaxhoba okubethwa kuba bekhwele ibhasi ethile.

Kukuthi angabelekisi imoto xa eqhuba. Okwesibini, kuqhubela mgama komqhubi webhayisikile.

Olwam uhambo lendlela laba lula kuba kaloku ndandihamba nabantu becawa futhi sasihamba ngomthandazo nemoto esasiyikhwele yayingabaleki.

Loo nto yehlisa nezinga leengozi ezindleleni kuba kaloku ibhasi xa inothi itshintshatshintshe umzila ehamba kuwo kungenzeka iingozi ezininzi gqithi.